Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokwa tiro ka gore ga se mang le bangwe o nang le bokgoni jwa go reka data, gore a kgone go a apply-ela ditiro tse di bapaditsweng mo maranyaneng.

Nna ke dirisa data ya inthanete ke e reka masome a bone le bone a diranta, mme e ntsaya sebaka sa kgwedi. Gore e seke ya fela ke netefatsa gore ga ke tshameke di-video mo inthanete ke tsena fela mo mafaratlhatlheng a go neeletsana le batho.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng kgwedi e e fetileng ke diranta di le masome a bone le borobongwe, mme nna e kgona go ne tsaya kgwedi yotlhe. Motho fa reka data o tshwanetse go lebelela gore sa ntlha a ke fa o tshameka di-video mo inthanete kana o tlhaeletsana le batho fela, mme fa e le gore o tlhaeletsana le batho fela data ya gagwe e ka kgotsa ya sebakanyana empa fa e le gore o tshameka di-video o ke ka mo e yang go fela ka bonako.

Data ya di- gig le tlhano ke yone e ka ntumedisang, e ka ntsaya kgwedi le dibeke di le pedi tsa kgwedi e tla bong e tla. Mme yone ke rata thata fa tsena ka tshimologo ya kgwedi, ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore e kgone go mphitlheletsa kgwedi e e tlang fa gare.

Tiriso ya mafaratlhatlha a five G ke gore lebelo la teng le a kgatlhisa, mme gape le boloka data. Mafaratlhatlha a five G a netefatsa gore fa o tsene mo internet-eng sengwe le sengwe se direga ka bonako, mme seno se dira gore batho ba ka kgona go tsena mo LinkedIn ke website e itsegeng jaaka e batlelang batho ditiro. Mme yone e batla tsamaiso ya mafaratlhatlha a bonako, mme tiriso ya five G ke yone fela e ka kgona go tsena mo LinkedIn mme batho ba ba kgona go lebelela ditiro tse ba di tlhokang, mme ba di apply-ele seno se ka ba tswela mosola.

Data o ka e fitlhelela ka go tobetsa nomoro ya naledi nngwe pedi tharo naledi le bone o bo o latelela ka ya hash, e tlile go tsamaisetsa ko data e leng teng mme jaanong o tla tlhopha e wena o e batlang go ya ka madi madi a o nang le o ne. Fa o feditse o tla bona molaetsa o tsena mo founung o go kaela gore o rekile data ya bokana e tla tsayang matsatsi a lekana.

Fa data ya me e fedile pele ga nako ke dira bojotlhe jwa gore ke nne le disente tsa go e oketsa, mme gore ke e boloke ke tla netefatsa gore ga ke shebe dinepe kana di-video mo internet.

Golo kwa mabenkeleng gore ke isiwa data le mowa, mme o kgona go tswa o reka data morago ga go tsenya mowa mo founung. Mme nna ke rata go reka mowa o bo ke o tsenya mo mogaleng wa letheka e be e le gone ke rekang data, gonne ka tsela eo o a go fitlhela ke sa dirisa madi a mantsi-ntsi go tshwana lefa ke rekile data go tswa mathomong.

Ee, nka arogana data e ke nang le yone le ene ke tlile go tshimolola ke mo kopa dinomoro tsa mogala wa letheka e be ke tobetsa mo mogaleng naledi nngwe ba le bararo le hash. Go nale karolo e kwadileng gote go arogana ga data ka go tlhopha yone eo e be ke tsenya dinomoro tsa gagwe tsa mogala wa letheka le palo e ke batla go arogana yone ya data, mme ke tlabe ke feditse.